Metswedi ya dikgang e fetotse tiriso dikgang ka go dira gore di fitlhelege le go di fitlhelela ka bonako, mme gape di ka emisa tshedimosetso e e fosagetseng ka bonako ka ntlha ya go tlhoka go tlhola le go netefatsa dintlha.

Botlhale jwa maitirelo bo kgona go tsamaisa dilo ka bonako gore di fitlhelele batho kgotsa di kgona gore batho ba kgone go fitlhelela dilo ka nako ntle le go senya nako. Batho ba ka kgona go dirisa botlhale jwa maitirelo gore ba kgone go nna le kitso e e maleba.

Go na le sengwe ba reke child, child lock channels o kgona gore o tswalele di-channel tse e le gore ga di a letlelela ko go lebelela ke bana gore ba seke ba kgona go di fitlhelela ka go dira khoutu e leng gore itse wena o le nosi.

Metswedi e ka e e ka ikanngwang thata go thusa go nna ntse o itse ka ditiragalo tsa bosweng tsa Aforika Borwa. O ka dirisa inthanete go bona tshedimosetso e e maleba o ka nna wa dirisa, wa lebelela dikgang mo thelebišeneng gore o kgone go nna le tshedimosetso e e maleba ka nako e e maleba e e nang le dintlha tse di nepagetseng.

le batho ba ba naganang gore bona ba botoka mafaratlhatlheng ka fa ba sotlaka ka bana ba bangwe mme seo ga se gore ke botlhale, bona ba bona e le botlhale. Ba dira gore bana ba bangwe ba feleletse ba tsaya maphelo a bona ka ntlha ya dipuo tsa bona tse di maswe tse di sa siamang. Batho ba tla tshwanela ke gore fa ba dirisa mafaratlhatlha ba bue sentle mme ba seke ba tseela bana ba bangwe maphelo ka gore ba bua dilo tse dimpe tse di sa siamang.

'tsatsi le lengwe mo mosong fa ke fetile ke mogala o o botlhokwa thata o o neng e le wa ga interview ya tiro. O ne wa mfeta mme ke ne ka ba letsetsa gore utlwe gore ba ne ba batla eng. Ba ne ba mpolella fa ba ne ba mpiletsa gore ke tlile go dira interview . Go botlhokwa gore fa o le gore ga wa kgona go araba mogala dira bonnete jwa gore o boela mo bathong bao, gongwe e ka ba e le selo se se botlhokwa thata.

Ka nako ya leroborobo la COVID-19 ke ne ka kopana le dikgang tse di seng boammaaruri mo metsweding ya dikgang mo Aforika Borwa, tse di neng di bolela gore molemong mengwe ya ditlhare e ka alafa mogare ono. O o neng wa anama ka bonako mme wa baka letshogo le tlhakatlhakano e sa tlhokegeng mo setšhabeng.

Dipolatefomo tsa dikgang tsa dijithale tsa Aforika Borwa le makwalodikgang a a gatisitsweng di ikamanya le diphetogo tsa tlhaeletsano ka go fetola kwa phetogong ya digital. Go thusa didiriswa tse di farologaneng le go dirisa bobega dikgang jwa mo inthanete go dirisana le bareetsi. Fa ba ntse ba tshegetsa go nna teng ga bobegakgang jwa setso bogolosegolo jo gatisitsweng le radio jo sa ntseng bo ratwa ke batho ba le bantsi mo Aforika Borwa.

eno e ka tlwaela e akaretsa go tlhola melaetsa ya lentswe kgotsa di phetogelo tsa megala. Go baya megala kwa pele go ikanyegile gore e potlakile le gore e botlhokwa go le kanang-kang le go araba ke tshwanelo. Gantsi go simolola ka megala e e botlhokwa thata kgotsa e e tlhokang nako pele.

Diteišhene tsa radio ya setso di kanna tsa tswelela go fetoga le gonna mmogo le di-podcast le ditirelo tsa go elela di tlwaelana le e e fetogang ka bareetsi, ka radio e ntse e boloka seabe sa yona jaaka motswedi o o ikanyegang wa dikgang le go nna le seabe mo baaging.